KwisiNtu sethu kukho amanyathelo athile abalulekileyo alandelwayo ukuze kuthiwe isibini sithembisene okanye singejene. La manyathelo ayakuhluka kancinci ngokweentlanga kodwa ngokubanzi aquka lo msebenzi, ukuqhawula umthetho. Amakhaya amabini ayakwaziswa ngokusesikweni apho usapho lwasemtwini lwazisa usapho lwentombi, ukuba umfana unomnqweno wokuthatha intombi yabo abe ngumfazi.

Inkunzi isematholeni. Oku kuthetha ukuba ikamva eliqaqambileyo likwizizukulwane eziselula. Abantu abancinci banamandla, izakhono kunye namathuba okuba ziinkokheli zeli xesha elizayo. Esinye sesi isithi, umthi ugotywa usemanzini. Le nto ithetha ukuba uqeqesho okanye ulungiso lesimilo luqala umntu esemncinci ngoba xa semdala, akazukwazi ukulungiseka.

Ndaziva ndixhalabile kwaye ndabona ngathi size singumzi wakwaXhosa. Ndazibuza umbuzo omkhulu ukuba ikhona na into esiyoyikayo okanye esisayihloniphayo singumzi ontsundu. kukho izinto ekungamelanga ukuba zaziw okanye zibonwe ngabanye abantu.

Ndicinga ukuba isithethe sefukwini sisekhona kwezinye iindawo, nangona singasasasetyenziswa kakhulu njengangaphambile. Kwiindawo ezininzi zasemaphandleni abanye abantu basasigcinile esisithethe kuba sibalulekile ekukhuseleni umntana nasekufundiseni umama omtsha. Kodwa ke kwiindawo ezisemadolophini okanye kuluntu oluphila ngesantya esiphezulu, esi sithethe siya sifiphala ngenxa yenguquko kwiindlela zokuphila.

Injongo ephambili yokulobolisa kubazali bentombi ecelwa umtshato kukubonisa intlonipho, umbulelo kunye nokuqinisekisa umanyano phakathi kweentsapho ezimbini. Ukulobola ayisosithethe sokuthenga intombi njengoko abanye abantu becinga, kodwa lisiko elinzulu.

Ukulobola kanye neengxoxo zelobola azigxilanga nje ekufumaneni imali, koko ziyinxalenye ebalulekileyo yokugcina nezithethe zethu. Iingenelo ezibalulekileyo ukubonisa intlonipho, ukwakha ubuhlobo phakathi kweentsapho, ukuxhasa isibini, ukugcina isidima nesiko, ukunika umtshato isisekelo esomeleleyo.

Ewe, ukufuywa kwezilwanyana ezilalini kusenegalelo elikhulu ebomini babantu. Nazi iingenelo zokufuya ezilalini, kukutya okuthe vetshe, umthombo wemali, ukuhlonipha amasiko, ukuxhasa imisebenzi yasekhaya, uqoqosho oluzinzileyo kanye nemfundo yabantwana.

Ukuba uMzantsi Afrika unokuba ubinedyunivesi efundisa ngesiXhosa, umfanekiso ngqondweni onokuthi siwuzobe ujongeka ngolu hlobo. Kuya kuba nedyunivesi ethe nkqo, egcwele ubom apho abafundi, ootitshara nabaphandi basebenzisa isiXhosa ngolwimi oluphambili. Zonke izifundo, ezolimo, ezobugcisa, ezomthetho, ezobunjineli zingafundiswa ngesiXhosa, nto leyo eyenza ulwazi lube kufutshane, lube lula ukuqonda kwaye lukhule ulwazi labantwana abathetha olu lwimi.

Ukufuya nokulima kubaluleke kakhulu ebomini bomntu ohlala ezilalini kuba kuza nezibonelelo ezininzi ezinxulumane nokuphila kakuhle, ukuzixhasa kunye nokuphuhlisa uqoqosho lasekuhlaleni.